Kotsi ya ho tsamaya o ntso bapala game-e tseleng, ke hore le ha koloi e tla eo tobile o tlo dieha ho e bona hobane. o behile kelello ya hao kaofela mohaleng, mme kotsi e tlo hlaha. O sa e elellwe mme o sa kgona le ho e balehela.

Ka ha di-television-e le seyalemoya di sa pepese papadi e ya hockey ya sehlopha sa Basadi ka mokgo o se tshwanetseng ka mokgo di tshwanetseng ka teng. Ke qetella ke se ke sheba internet-eng, ke batlana le tsona internet-eng hore na ba ntse ba bapala jwang sehlopha sa basadi sa hockey. Le hore na ba ntse ba hlola jwang, le thoholetso tseo ke di etsang ke di etsa hona internet-eng moo hobane television le sealemoea di hloleha ho pepesa ditlholo le tswelopele ya sehlopha sa hockey sa Basadi.

Ekaba ntho e ba thusang haholo le bona hobane, mehleng ena ha o thola o sheba, bana ha ba sa etsa dipapadi tsa boithapollo jwalo ka rona. Ka hoo ho ka ba molemo haholo ha ba ka ba di rutwa, ba di tseba, ba di bapala. Hore le bona ba tle ba tsebe ho phapoloha jwalo ka ha le rona re ne re thapoloha.

Ho ikwetlisa ho fokotsa le monono ona o aparetseng setjhaba sa rona o bitswang obesity.

Boetapele bo hloka motho ya nang le tsebe ya ho mamela dikeletso ho tswa ho batho ba bang. Ho hloka motho ya tsebang ho arohanya botle ho bobe mme bo hloka motho ya sebetsang ka thata.

Ha ke na moedi wa lerato ho sebapadi sa ka se ke se ratang. Haebe ho tla hore ke ipitse ka lebitso la hae kapa ka mabitso a hae, ke tla etsa jwalo.

Sehlopha sa ka sa naha ha se na bokgoni ba hore se ka hapa mohope wa lefatshe. Ke bua ka sehlopha sa bolo ya maoto, mme sehlopha seo e leng sera se seholo dipapading ke sehlopha sa Brazil. Leng sona sehlopha se itlhommeng pele lefatsheng ka bophara ha o tluwa papading ya bolo ya maoto.

Ka mehla sehlopha sa motswalle wa ka ha se re hlotse, e tla be e sale a nkenelletse. A mpolella ka mokgwa oo ke tshwanetseng ke tlohelle sehlopha sa ka ka teng, ke kgutle ke tlo join-a sehlopha sa hae sa bolo, mme ntho eo e mferekanya ka mehla yohle.

Ngwanaka ka hare ho dibapadi kaofela, ha ho na motho a bapalang papadi ya bolo e ntle jwalo ka sebapadi sena sa ka se ke se ratang. Ke yena motho e reng mehle ena ha ke dutse ke shebelletse bolo, a nketse hore ke thaba, a nketse hore ke be motlotlo ka sehlopha sena seo ke se ratang hakanakana sa bolo.

Naha ya rona e ya iteka haholo ho tshwara dipapadi tse fapaneng tsa mohope wa lefatshe, mme hona ho beha naha ya rona hodimo haholo boemong ba dipapadi lefatsheng. Ke ka hona re kgothalletsang bana ba rona ebile le rona re kguthetse hore bana ba rona ba bapale dipapadi. Hobane hona ho tla ba beha sehlohlolong haholo ka taba ya hore naha ya rona e se e ntse e phahame le yona.

Ke founela sepolesng tjena e le ha ke tlaleha ketso ya ho utswa. Hoseng ha re tsoha re thola thepa ya rona e ikwetlisang e utswitswe, mme re re kopa thuso ya lona hore re tsebe hore na, ho etsahetseng? Ke bo mang? Kapa thepa ya rona e nkuwe e kae? Thepa e otsiweng ke di-punching bag, ke motjhini e mathang, ke ditshepe tse phahamiswang tseo ke spend-ileng ditjhelete tse ngata diketekete tsa diranta hore ke di reke. Ke ne ke kopa maponesa hore le tle le fihle le tlo re thusa ho etsa dipatlisiso hore re tsebe ho thola mashodu ana.

Sebapadi sena ha o nkutlwa ke dula ke bua ka sona hakanakana, ke hobane ke sebapadi se ke bonang se bapala hantle haholo. Mme le seemo sa hae ke seemo se kgahlisang mothong wa monna.

Hangata metseng ya rona dipapadi, haesale di ntse di bapiswa le bana ba bashanyana haholo ho feta bana ba banana, haholoholo papadi ya bolo. Ke ka hona metseng re sa kgothalle ho qala ho hodisa dihlopha tsa banana, hobane re nkile hore dihlopha kapa dipapadi ke tsa bashanyana.